Umntwana angathoma ukusebenzisa umaliledinini lokha sele aneminyaka elitjhumi nambili. Lokhu ngikutjhiso ukuthi, umntwana nasele aneminyaka elitjhumi nambili umqondwakhe usuke sewukhulile, kwesibili, kube khona isidingo sokuthi umntwana angathoma asebenzise umaliledinini.

Lokhu kubangelelwa kuthi umaliledinini wakho umfake ku-silent mode, umfake ekutheni angazwakali lokha nawufowunelwako namtjhana uthunyelwe imilayezo.

Nasikhuluma ngeenkundla zokuthintana, sikhuluma ngeenhlelo zokusebenza namtjhana ama-website lapho abantu bangathintana khona, babelane ngemininingwane, iinthombe, amavidiyo namtjhana iindaba. Babuye godu bathintane nabanye abantu online, abangani umndeni kanti nabathandana nabo.

Awa, urhulumende akababoneleli.

I-Wi-Fi idlala indima ekulu ekuthuthukiseni iimpilo zabantu emphakathini. Yenza kube kulula ekutheni abantu bakwazi ukufinyelela ilwazi nokufunda. Kwesibili, abantu bayakwazi ukufumana amathuba womsebenzi msinyazana. Kwesithathu, yenza bonanyana ukuthintana kube bulula. Kwesine, amabhizinisi akhula bulula ngombana abosomabhizinisi bangasebenzisa iinkundla zokuthintana namtjhana ama-website ukukhulisa ibhizinisi labo. Ukubhadala online nokumaketha kuba bulula begodu kuyarhaba.

Iye, amakhasi weendaba zemidlalo eenkundleni zokuthintana aletha iindaba ezitjhisako nezirhabileko ukudlula umabonwakude

I-Wi-Fi yasimahla yandise ukutholakala weencwadi, itholakale emtholapilo, ibuye godi itholakale nepholistetjhi.

Ungazithola sowubotjhwa, ungazithola sowunecala.

Iye, lokho ngikho okwenza idatha libize khulu.

Isizo likamaliledinini emphakathini kungukuthi abantu bayakwazi ukuthintana msinyazana, babuye godi babelane nelwazi.

Abantu idatha bangalithenga ngokuthi bathintane nekhampani ye-network yabo.

Iye, solo kwafika i-internet kuyathuwelela ukurhatjha iindaba ezimamala eenkundleni ngombana abantu indaba bayithatha njengoba injalo bayifake eenkundleni zokuthintana. Woke umuntu ufaka amazizo wakhe, akekho ohlala phasi athole ukuthi kuhlekuhle indaba ikhamba njani ngaphambi kobanyana ingafika eendlebeni zomphakathi.

Unga-download umvumo, ubuye godu usebenzise i-YouTube namtjhana amanye ama-website angafuni bona ubhadele.

Iye uqinisile, lokhu ngikutjho ngoba abantu isikhathi esinengi basiqeda kumaliledinini wabo.

Iye, lokhu kungasiza kobanyana abanye abantu bafunde ngamanye amalimi. Kuzakuthi nabeza ngemva kwethu ilimu balithole kuma-digital.

Iinomboro zethu bazithola kuma-website, bazithole eenkundleni zokuthintana, babuye godu bazithole nakuma-data leaks.

Ongakwenza ukuvimba inomboro leyo, ubuye godu usebenzise iinhlelo zokusebenza zokuvimba ama-spam call. Ungasebenzisa i-true caller namtjhana i-call control. Ubuye godu ungayisabalalisi inomboro yakho bulula, ungaphenduli iinomboro ongazaziko. Ungabuye godu uvule iinlungiselelo zokuvimba imitato ku-smartphone yakho.

Iye, nami umkhangiso uyangikghabhudlha.

Iye, i-Wi-Fi ilisizi ebafundini ngombana ibavumela bona bakwazi.

Iye, nami mhlazana ngithoma ukuba nofunjathwako ngamtlhorha

I-Wi-Fi yi-service ye-magnet eberegiswa lokha nokuthintana ngedatha ngaphandle kokuthi kusetjenziswe

Umaliledinini yihlobo le-device ephathekayo. Abantu abayisebenzisa lokha nabadosele abanye umtato namkhana nabathintana nabanye eenkundleni

Zingayisebenzisa ngokuthi zivule ama-channel lapho abafundi bazokwazi khona ukufundisana bebathintane nabanye. Kubuye godu kuvulwe nama-group lapho bazokwazi ukuthumelana khona imisebenzi

Umuntu engathoma ukumdosele umtato lokha nangisathoma ukuba nofunjathwako, ngadosela umnganami begodu ikulumo yaba mnandi ngombana sobabili besithabele ukuthi nami nginomaliledinini.

Kunedatha elisetjenziswa ku-internet nedatha elisetjenziswa lokha nakubalwe abantu namtjhana izinga.

Ufunjathwako wami wokuthoma waphelela eenlelesini ngombana zangihlutha wona ngisedorobheni nababelethi

Iye, lokha nawufake amavidiyo alumelako ku-internet ungagcina sele uhlawuliswa namtjhana

Ibasiza ngokuthi bakghona ukukhangisa umsebenzi wabo kizo zoke iinkundla zokuthintana ngaphandle kokuthi basebenzise imali enengi bathenge idatha.

Idatha liqakatheke khulu ebantwini ngombana abantu lokha nabanedatha bayakwazi ukuthi bangene eenkundleni zokuthintana bathintane nabanye abantu abakwezinye iindawo namtjhana kwamanye amazwe begodu bayakwazi ukulisebenzisa bona bafunde, babuye godu bakghone nokuthumela iimbawo zemisebenzi nge-e-mail.

LeSewula Afrika elithandwa ngaphetjheya ifilimu elibizwa ngokuthi Tsotsi elagadangiswa ngomnyaka ka-two thousand and five okwenza bona lithandwe ngaphetjheya lenziwa ukuthi liwine abonongorwana abanengi ekhethwapha

Umlingisi oyikutani efilimini ubonakala ngokuthi ifilimu lithi lisathoma abe sekanekinga ezomenza bona agqame.

Lokhu kubangelwa ukuthi umlingisi indima leyo usuke sekayidlale khulu begodu nababukeli nabo sebamjayele ngayo.

Ngiyavumelana nerhubhululo leli ngombana abantu zinengi izinto ebazifunda emafilimini ezingase zibe nomthelela omuhle namtjhana nomthelelo omumbi emaphilweni wabo. Ngakho neenlelesi nazo zilingisa ezisuke zikubone

Kuyabadima abantu ithuba lokuthi babukele amafilimu nge-inthanethi ngombana bona i-inthanethi leyo abakwazi

Amafilimi ngithanda ukuwabukela ku-inthanethi ngombana kunama-ifilimi amanengi engakhetha kiwo ngesikhathi sami.

Yokubukela amafilimi elingabiziko kangako umuntu angawabukela ku-Guruja ekuyindawo la amafilimi abukelwa khona simahla.

Ifilimi engeze lasuka emkhumbulweni nami lifilimi ethi, Ijozi Gold eyakhitjhwa ngomnyaka ka-twenty twenty-three eyenza bona ingasuki emkhumbulweni nami. Kungobana lenzelwe eSewula Afrikapha begodu belisikhombisa nendlela igolide elikhambiswa ngayo ziinlelesi.

Ngiwathandela ukuthi ngifunda litho likhulu kiwo.

Ngithanda khulu amafilimi lapho kukhulunywa khona khulu ngesayensi.

Ngicabanga bona asabukelwa khulu nanje nasele andele khulu i-inthanethi. Ngombana umuntu uyakwazi ukuzibukelela yena ayedwa ifilimi leyo begodu uzoyibukela namtjhana kukuphi lapha khona.

Oodume ephasini zombelele, mdlalo webholo.

Ngombana abantu bafumana ithabo lokha nababukele

Lokho angekhe kwenza abantu bona bangasayi

Ngiwuthanda ukuwubukela bunqopha ngombana ngiyakwazi ukuhlanganyela nabanye abalandeli sigidinge begodu ngibona koke okwenzakalako ngekundleni ngamehlwami womabili.

Ngikhetha ukulifumana emrhatjhweni.

Abalandeli nabathandi bemidlalo ematatawini ukwehliswa kwamathikithi begodu kubizwe nabavumi bona bazokunandisa ngaphambi kobanyana umdlalo

Izokuqedela idatha ngombana idlala isikhathi

Bangakghabhudlhwa kukuthi imidlalo nayibukelwa ku-inthanethi ithatha idatha elinengi nelibiza khulu.

Ngokuthi abathandi bebhola baya kizo iinkhamphani zokubheja ezitholakala ku-inthanethi bayokubheja ngombana basuke banethemba bona isiqhema abasilandelako sizokuthumba ngakho nasithumbako kuzokuba nemali abayitholako.

Amalimi anikelwa amalungelo afanako kumabonwakude weSewula Afrika ngombana soke siyalingana akekho ongaphezu komunye.

Ngiyakwenza lokhu begodu kungisiza bona lokhu engikubukelako ngikuzwisise.

Lokhu kusiza ngokuthi umuntu osuke abukele ifilimu lelimi lesintu leso angasaziko uyakwazi ukuthi abukele begodu azwisise ngokuthi afunde amagama atlolwe ngesiNgisi azokukghona ukuzwisisa bona ifilimeli limayelana

Ngokuthi lokha nakunomdlalo abalandeli nabathandi bezemidlalo bayahlangana babukele imidlalo kuzakuthi bangaqeda bese bagidinge lokhu okusuke kwenzeka kuyasibumbanisa isitjhaba.

Ilwazeli balithola ngokuthi baye eenkundleni zokuthintana. Babuye godu bathintane nabaphathi nabadlali bemidlalo.

Abanekghono lokukhuzela begodu abuye godu abenelwazi lezemidlalo.

Kungakghonakala ngombana bakhona abantu abawaziko amalimi lawo nabangakghona ukurhatjha imidlalo leyo.

Ingoma yesitjhaba sami yingoma ethi, inkosi ayisikelele i-Afrika begodu ingoma le ivunywa lokha isitjhaba sami nasidlala nezinye iintjhaba uMongameli nakazokuthula ikulumo ngelanga elithile namtjhana ngeholideyi

Liqakathekile ngombana abantu lokha nakunedatha bayakwazi ukungena ku-internet babuye godu bangene nakwezinye iinkundla

Idatha khulu ukubukela amavidiyo ngombana amavidiyo adla idatha elinengi begodu amavidiyo abuye godu athathe nesikhathi eside lokha nawuwabukeleko.

angabulunga ngalo idatha ukuze lingapheli msinya umuntu akasebenzisa idatha lapho kunesidingo. Kuzakuthi lapho kunganasidingo khona angalisebenzisi idatha begodu angabuye aqinisekise bona akenzi ezinye izinto ezinganamsebenzi ngedatha lakhe lokhu kuzomsiza bona ahlala enedatha.

Nakutholakala ukuthi umuntu uphelelwe yidatha umuntu uyayithatha ayibeke ifowunakhe angasaba nendaba nayo. Ngombana ayikho into enye azobe asayenza efowunini begodu akasakghoni ukungena ku-internet namtjhana eenkundleni

Abantu nabathenga idatha bathoma ngokuthenga i-airtime bazokuthi bangathenga i-airtime leyo bese babuye baye la umnikeli we-network wabo alithengisa khona idatha umuntu uzabe bese aqale bona ngiliphi idatha azokukghona ukulithenga begodu nelizomanelisa.

Enarheni yeSewula Afrika lithoma ku- three randa ukuyela ku-five hundred elinye lingabuya lidlule lapho kuya ngomnikeli we-network

Idatha nalithengwa bentwana besikolo kufanele lingabizi khulu mhlamunye lingabiza i-ten rand. Lokhu sesenzela bona boke abafundi bakwazi ukuthenga idatha begodu bakghone nokwenza imisebenzi yabo yesikolo ngombana idatha abazobe banalo.

Kunedatha le-internet kubuye godu kubanedatha lokungena eenkundleni zokuthintana.

Nangokuthi lokha umuntu nakaphelelwe yidatha ahlale nomndenakhe azicocela nawo lokhu kuyasiraga isikhathi.

Eyenza bona idatha libize khulu eSouth Africa. Lokhu kwenziwa ukuthi sinabanikeli benetwork ezinengi begodu nabo babuye baphalisane. Lokhu bakwenzelela ukuthi i-network isebenze ngokurhabileko.

Idatha ngilonga ngokuthi ngingabukeli amavidiyo begodu neengoma ngingazilaleli online. Idatha lami ngilisebenzisele ukuthumela imilayezo begodu ngibuye ngilisebenzisele nokufunda okuthile ku-internet.

Ikhamphani enedatha elibiza ngconywana yikhamphani yakwa-Telkom.

Idatha khulu ukudlala umvumo ku-internet.

Idatha nawuyithenga ngobunengi ibangconywana ngombana izokuhlala isikhathi eside. Kuzakuthi lokha nawuyithenga ngobuncani idle imali enengi ngombana liphela msinyana.

Idatha lithengwa ngokuthi uthenge i-airtime uyifake kumaliledinini wakho uzakuthi ungaqeda bese uvakatjhele lapha umnikeli we-network yakho athengisa khona idatha nawusele ulapho sewuzakukhetha bona ngiliphi idatha

Livame ukuthatha ilanga linye, amalanga amathathu, amalanga alikhomba, amalanga amatjhumi nathathu ngaphambi kokuthi liphelelwe sikhathi sekuzaba ukuthi umuntu uthenga liphi

Ungaqedwa kuthi abanikeli banee-network zethu bakhulumisane begodu bazwisise bona abanye abantu idatha abalisebenzisi mihla namalanga. Ngakho umuntu angabekelwa isikhathi bona idatha lakhe uzokulisebenzisa bekube kunini.

Ungalilisa ungawulisa ngokuthi ungasathengi idatha nge-App yakho begodu ubuye uye nebhanga ubabawe bona bakurhelebhe bona uvale i-option yokuthenga idatha nge-App yakho yebhanga.

I-Wi-Fi ilisizo ebafundini ngombana ingakghona ukusetjenziswa bafundi abanengi ngesikhathi esincani begodu ayibizi ukudlula idatha.

singayibiza ngetheknoloji esathuthukako itheknoloji engasr siyibone isezingeni eliphezulu iminyaka ezako